Eya ke bona le lokile haholo. Diteraka di tsamaya ka sebelo la eighty ka hobane di tshwara merwalo e kotsi ho tshwana le kgase, le oil-i kapa peterole. Ha ntse di matha, di ya tshikinyeha, di tla be di ya baka ho thunya. Di bolokehile haholo ka hobane di tsamaya hanyane, empa di tsamaya sebaka se setelele. Batho ba tla tshireletseha haholo, ha ba ka di dula di di tsamaya ka Sepiti sa eighty. Le di-company kapa batshwari ba di, diteraka ba ka se be le mathata ka hobane diteraka di tsamaya ka eighty.

Hela dumela wena motho, ha o bone hore ke batla ho kenya koloi ya ka mo. O tloha mo o tlohang teng, o tlo kenya koloi ya hao, ka ho nahana hore o mang wena? O batka re lwane? Di di ngata hakana di-parking mona mall-ong, dishopo di tletse ha kana di nang leng di-parking. Wena o tlo tloha mo o tlohang teng o tlo kenya koloi ya hao, e tswa ka moo etswa koloing, kapa tloha moo, ke batla ho kenyetsa koloi ya ka. Ha ke batle ho kwatisana le batho, kapa ke shape batho, ka hobane nna ke kotsi hampe.

ke ne ke ikutlwa ke imetswe ke maikutlo. Bakganni ba bang ba ntletleba kapa ba nkgarametsa. Ka ikutlwa ke sa sireletseha haholo, ba nketsa ke se fele tshepo. Ba bang ba etsa hore ke sa ithabetse ka maikutlo, ba nketsa ke halefile haholo. Ka hobane ba nyatsa bokgoni ba ka kapa ba mpona kare ke setlaela. Ntho eo ebe e etsa hore ke sa utlwe hantle kapa ho bonahala ke swaba. Le boitshepo ba ka bo feela, le ka le ka hore batho ba bang koloing ba bona nkare nna utswitswe koloi kapa ke tshaba mapodisa. Ntho eo e baka hore ho bane le tshoho ka hare ho maikutlo a ka.

Aowa, ha ke e balehele e-toll, le he e bitsa tjhelete ka bongata, ka hobane ke sebedisa koloi ya mosebetsi, e ipatala e ya e lefela yona ka boyona. Ebile di meleng mo ke tsamayang teng kapa ditseleng mo ke tsamayang teng, diprofinsing tse ding, ke tshwanetse ho tsamaya ka ditsela tse holo, di-national road. Di tshwanetse ho re fetisa ho toll gate-ing, ka hobane ka di balehela, ke ilo tsamaya sebaka se setelele ho fihlella mo ke batlang ho fihlella teng. Jwale di e-toll, di thusa hore re tsamaye tseleng mo ho leng bonolo teng, le di tseleng e lokikeng.

mme, o se ke wa tshwenyeha ka merwalo ya hao e lahlehileng. Ke kopa o etele ofisi ya moralo e lahlehileng lost and found, boemafofaneng, kapa o ikopanye le bona ka nomoro ya , o tla hloka ho fana ka lesedi le latelang. Lebitso la hao le felletseng, nomoro ya tekete kapa ya sefofane, tlhaloso ya merwalo mohlala, mmala wa ho boholo le mofuta wa mokotla, moo o tswang teng, le moo o ne o yang teng. Basebetsi ba batla merwalo ya hao ka potlako mme ha e fumaneha ba tla ho tsebisa hanghang. Merwalo e ka iswa lelapeng la hao kapa wa e leta boemafofaneng ho ya ka boemo. Ha e ba o hloka thuso e nngwe, ke kopa o mpotse ke tla o etsetsa hore o ikopanye le bona.

Ka pono ya ka tsa dipalangwang tsa lekeisheneng, di keke tsa palamisa batho bohle ho sa hlokahale letho. Le ha di le molemo haholo. Ho nolofalletsa batho ho tsamaya, ho na le ntlha tse ding tse etsang hore di seke tsa fihlela le theko tsa batho ka ho lekana. Mona diphihlello e le nyakalletseng bakeng sa batho ba nang le bokowa, batho ba ba nang le bokowa, jwalo ka ba sebedisang dikowa kapa sa utlweng kapa ba sa boneng, hangata ba fumana disebeletso tse hlophisitsweng ka ho lekana dipalangwang tsa setjhaba. Difetafeto tse ikamahanyang le lekowa letsowa la kapa la pono bakeng sa bang a leng bokowa sebaka se lekaneng ka hare ho . Jwalo batho ba na ba tla sitwa ho sebediswa ka bolokolohi.